Loo nto ingafumanisa uba bagqibele benexinzelelo ebomini babo kuba bengakwazi ukuthi bathethe ngezinto abajongene nazo ebomini ntsuku zonke. Ngako ke, kuyafuneka ezikolweni sifundiswe okanye sifundisane sifundisane ngobundlobongela obenzekayo eluntwini ngaphandle kokuthi lenzeka ebantwini abangoomama nabantwana kuphela, kuphinde kuqondwe ukuba bakhona abantu abangootata nabo abangajongana nesi simo.

Mandibulise, bazali, ndithembe ukuba niyaphila kule njikalanga. Ndize apha ngomntwana lo ozimisele kakhulu esikolweni, lo ongowenu endiye ndibe ngumzali wakhe esikolweni. Abantwana siye sibafundise ubaluleko lokuthi bakwazi ukuthatha uxanduvo le nto abesuke bezifake kuyo ukuze bayiqonde ngenye imini ukuba izinto abazenzayo zowuhleli zinemiphumela emihle nemibi. Ngako ke, kuyafuneka ukwazi uthatha uxanduva ngalo lonke ixesha. Umfundi uthe wazibandakanya, wakhulelwa. Ngoku bendicela ke njengabazali bakhe simxhase siqhubeke nokumxhasa ukuze akwazi ukuzimisela esikolweni angabonakali etshona, apase ukuze azokwazi ukumelana nokukhulelwa kwakhe. Enkosi.

Ewe, ndicinga uba urhulumente uyabonelela ngale mibutho kuba ekuqaleni urhulumente engakayinaki le nto yesifo sikagawulayo, uninzi lwabantu lalushona lusweleka ezibhedlela nasemakhaya kuba lwalunganakekelwanga esibhedlela, umntu agoduswe kuba kwakuthiwa imithi ayikho ahambe ayogulela ekhaya ade asweleke. Kanti mvanje akasekho umntu osweleka kuba kuthiwa bebulawa sisifo ugawulayo. Sekukhona nje ezinye izifo umntu asweleka ngazo, iindlela eziqhelekileyo ebomini. Ngako ke, urhulumente wethu uyinakile indaba yesifo sikagawulayo elizweni.

Ayilunganga into yokuba uthi umntu indlela anxibe ngayo yiyo ekukholele ekutheni ugqibele sowumbamba ngeendlela ezingalunganga neendlela angazithandiyo. Kuba kaloku nawe ungumntu oyindoda okanye ungumntu oyinkwenkwe usengaqhamka unganxibanga okanye uqimbile asoze ufumane umntu ongusisi okanye intombazana ikubamba ngendlela ongayithandiyo. Ngako ke, kubalulekile xa uyinkwenkwe okanye uyindoda uzibambe, ungajongi umntu ngendlela ezingalunganga ungenzi izinto ezingalunganga. Ukwazi nje ukuziqhelanisa, uqhelanise ingqondo yakho nokuthi uzifundise ukuzibamba nje ungumntu, ungenzi iinto ezingalunganga.

Indawo enokuphuculwa xa kuthethwa ngeeklinikhi ezihambayo kakhulu kweli loMzantsi Afrika yiEastern Cape. Ngaphandle kokuba ndiphuma e-Eastern Cape, iEastern Cape kuyavela nasezindabeni zomphakathi indlela ekusokolwa ngayo, ekuhlutshekwa ngayo kuhlutshekelwe uncedo lwezempilo kube khona abantu abahlala kude, ufumane uba idolophini inye ikliniki bayawuhamba ke ngeenyawo ngamanye amaxesha bengenazo neemoto zokuya lapho bawele imifula kuye le. Ufumanise uba kukhona abantu abadala okanye abanye abantwana abakhubazekileyo nabo kufuneke becinge behamba apho, iiambhyulensi azifiki ngoko ke ikliniki ehambayo ingaluncedo kakhulu endaweni zase-Eastern Cape kakhulukazi eBhizana.

Kuyachaphazeleka kakubi kuba kaloku umzekelo, iiambhyulensi xa ihamba kweyo migwaqo funeka ihambe kancinci, abe umntu egulela ukufa endlini, okanye ugulela ukufika esibhedlela kwenzele azofaka iimatshini ezithile. Ngoku, xa ngaba ezohamba kancinci encengana nomgwaqo ongagangathwanga loo nto leyo iyalibazisa umntu angaswelekela endleleni, kube ngathi ngoku ngabantu abaqhubayo imoto aba abenze kancinci kanti ngumgwaqo ungavumeliyo uba imoto ikhawuleze.

Ndiziva ndiphoxekile kuba kaloku urhulumente ndimthembile uba abantu abaqashileyo ngaphakathi banintsi balingene esibhedlela kwaye basebenza indlela ezohlukeneyo. Uba xa kukhona abaziinesi banesa umntu, makube khona abazohoya aba baphandle batshiswa lilanga.

Abantu abadala baye babe nexhala lokuba xa ngaba beye eminyangweni yabantu abadala bazongahoyeki iifemeli zabo zibalahle, usapho lwabo lubalahle. Ngoko ke, akululanga. Baye bacinge ba phayana baza kuhlukunyezwa. Enye yezinto ke baye babaxelelwe uba xa sebehlala phaa eminyangweni karhulumente imali yesibonelelo sabantu abadala ayisazuba khona ngohlobo bekade khona ngalo. Abanye ke, abathandi mali baye baphatheke kabi bathi bona abafuna izimali zabo.

Uye aphefumlele phezulu, abile aphinde futhi ngamanye amaxesha adumbe, ngamanye amaxesha aphathe yintloko kakhulu, kodwa nje ukubila noba kubanda, atshiselwe aphefumlele phezulu ngeyona yona ehamba phambili.

Iyeza olifumana estrateni liyingozi kuba awulazi uba lihlolwe ngubani, lihlolwe nini futhi loo nto ayizukunceda uba ngaba umyeni wakho uyabuya okanye akabuyi, kuba xa ngaba umyeni wakho sethe umtshato maniwuqhawulwe, loo nto ikuxelela uba uthando luphelile kuye. Ngako kufuneka ufumane wena uthando lakho ngaphakathi uzithande kuba amayeza wonke lawo asestrateni aza kugqibela imali aphinde futhi awahlolwanga asiwazi uba azokwenzani ngaphakathi, uphinde futhi iskali sakhona asiqinisekanga ngaso. Okwangoku, usaphethwe ngumsindo womyeni wakho, ndicela uzinike ithuba nexesha uyicingisise le nto oyitshoyo.

Abantu abadala abaseMzantsi Afrika baxatyisiwe kwaye bakhathalelwe kakhulu ngokufanelekileyo. Umzekelo, noba kwinqwelo ebheka etawuni okanye noba kuphi, abantwana sebafunda into yokuba umntu omdala uyakwazi umphakamela esitulweni achophe. Naxa behamba endleleni umntu omdala uyakwazi ukumncedisa ngaloo nto ayenzayo. Mandithi nje abantu bakhathalelekile, ikakhulukazi urhulumente uyakwazi ukuqala abonelele abantu abadala ngezindlu, aqale ababonelele nayo yonke into eyenzekayo emphakathini, abantu abadala bahleli bebekelwa kuqala.

Abantu abafundisekanga ingathi xa ngaba kukhona amayeza anjalo umntu angaqala afundiswe, acaciselwe, anikwe umehluko phakathi kwayo i-generic medication ne-counterfit medication. Ngoko ke, ndicinga ukuba mna kubalulekile uba baqale bafundiseke uba yintoni umehluko uyibona kanjani futhi nje bafundiseke ngezo zinto ezo.